Sezulu. Ngiyaye ngibheke izikhathi zonyaka, ukuthi zimi kanjani. Njengoba sazi ukuthi ehlobo iy'mvula ziningi, kanti ebusika iy'mvula azikho. So, ngiyaye ngibheke isikhathi sonyaka bese ngitshala lokho okuhambelana naso ukuze ngizongayitholi sengimosha iy'tshalo ngemvula eningi ezingayidingi. Uma kuwukuthi isikhathi sasebusika lapho imvula ingekho khona, ngiyakwazi ukuthi enene ngikhe amanzi bese ngiyachelela iy'tshalo zami. Kanti lezo vele ey'suke zidinga imvula ngiy'tshala ngaso isikhathi semvula.

Siyagcoba zonke izinsuku. So, isikhumba sizodlala enkulu indima emkhiqizweni ngoba ukugcoba siyagcoba zonke iy'nsuku. Ngisho noma ngabe kuthiwa ama-products ayashintsha, but uyaye ulokhu ushekha njalo ukuthi ikuphi okuhambiselana nawe. Ngisho kungathiwa khona okusho okufikile, uyakwazi ukuthi ene ene ukuzame ubone ukuthi kuhambiselana kangakanani nawe. So, nje isikhumba ngoba vele kuyagcotshwa zonke iy'nsuku, sizohlezi nje sidlala enkulu indima kwizinto zokugcoba. Ngisho kungathiwa khona okusha okuvelayo noma nini, siyohlezi nakho abathengi bekuthenga.

UVusimuzi uma efuna ukudayisa iy'mbuzi namagusha, engakudayisa ngabo-three thousand randi kuya phezulu. Nakhona abheke ukuthi ingakanani imbuzi okanye igusha kungakanani. Bese-ke eyabiza-ke i-price eyifanele but kusuke ku-three thousand nje kuya phezulu. Ngoba nakhona ngisho njalo ingoba vele anyway abantu bayathenga iy'mbuzi bayahlaba benze imicimbi, baya-celebrate-a yonke leyo nto leyo. Idimandi i-high nje ekuthenini bathenge lezo zinto lezo. Ngisho kungathiwa bayabona ukuthi ziyabiza or zinjani.

Abalimi basemakhaya abasafufusa iy'nselelo abangabhekana nazo ezokuthi, ababi nazo zonke iy'nsiza zokwenza ukuthi iy'tshalo zikhule kahle. Nanokuthi abanye abanalo ulwazi ukuthi uma utshale le zinto kuningi okuthile okudingakalayo. Basebenzisa lokho abanako kuphela. Uthole ukuthi ezinye iy'tshalo zabo ziyafa ngaleyo ndlela leyo.

Ukuze kulwisane nokusetshenziswa kwamanzi kakhulu ukuthi amanzi kube ney'khathi lapho evalwa khona. Siwakhe ngezitsha kube khona indawo la siwagcina khona siwasebenzise ngaleso sikhathi amanzi evaliwe. Ngalesi sikhathi amanzi esavaliwe ingalesi sikhathi amanzi ezama ukuthi aseyveke. Ngoba kwesinye isikhathi abantu bayawasebenzisa bawavulele noma isidingo singekho. So, uma wesewazi ukuthi amanzi ayahamba ngesikhathi thizeni, uzokha lelo nani vele osuke uludinga osukwini ebese usebenzisa lona-ke.

Ukuchelela amagilebhisi kunganomthelela wokuthi amagilebhisi angay'tholi esenkingeni yokukuthi ashe ngenxa yokuthi awatholi amanzi awanele. So, ikhwalithi yamagilebhisi lapho ingaba right ngokuthi amagilebhisi agomi futhi abe namanzi a-right. Akwazi ukuthi akhiqize iwayini.

Iy'ndlela ezingasetshenziswa abalimi zokugcina amanzi, ukuthi abalimi babe namathangi bathenge amathangi. Or babe nezigubhu zamanzi abazozibeka zilindele ukuthi kuzochelwa ngazo. Okanye benze idamu lapho bezokha khona amanzi uma sekuwukuthi aseyadingeka badinga ukuchelela iy'mvula ay'sekho.

Umoya uma usuke usunamandla kakhulu ungay'limaza iy'tshalo. Ngenxa yokuthi siyaye sibone nje ukuthi even iy'hlahla impela iy'hlahla ey'nkulu ey'qinile, ziyakwazi ukuthi ziwe phansi ngenxa yomoya. So, iy'tshalo zona ngoba zizincane nazo ziyamosheka kakhulu uma umoya usumningi kakhulu.

Izinselela ababhekana nazo abafuya iziklabhu engake ngakuzwa ukuthi, ngey'khathi lapho sekuwubusika khona utshani sebomile. Kuba yinkinga ngoba awakwazi amagusha, imfuyo okanye imfuyo ukuthi idle. Kumele ukuthi ena ena kube khona utshani abathengela zona, bese beyabubeka, babustokhe somwhere. Ukuze bezokwazi ukuthi bahlale bahlale bawapheke ngoba uma sebomile utshani ngempela amagusha awakwazi ukuthi athole ukudla.

Izikhukhula umase imvula isinethe kakhulu phela imfula iyagcwala. Uthole ukuthi kugcwala konke namadamu. Uthole ukuthi-ke manje sekuphumela ngaphandle kugcine sekwenza zona-ke izikhukhula ngoba amanzi asuke esengasekho endaweni yawo la ekusuke sekumele ahambe khona. Asuke asegcwele yonke indawo ngenxa yayo imvula.

Ayikho into ejabulisa njengokubona iy'tshalo zakho, umsebenzi wezandla zakho uwubone ukuthi nawo ukhula kahle. Iy'tshalo nje uma sekuthiwa zithelile ngempela ngendlela okade ufisa ngayo. Kuyajabulisa lokho nomlomo futhi awuvaleki. Uyaye ufise nokuthi uxoxele omunye umuntu umbonise naye uma kukhona iy'nkinga abhekana nazo. So, ugcina kanjalo umbono wakho ngoba uyaye udlulisele komunye umuntu ukuze naye ezozwa le njabulo le nawe osuke uyizwile ngesikhathi ulima utshalile.

Isimo esifana naleso sokushintshashintsha kwezulu yebo siyasazi, koda nakhona asijwayeleki noma ngabe kuthiwa uke usibone before kwenzeke iy'nkinga ey'tshalweni zakho. Kodwa-ke engingakusho ukuthi nje uma betshala abalimi, abathi uma betshala bangabe sebeqeda yonke imbewu kanye kanye ngoba lokho kuzobalimaza kakhulu. Ngoba atleast uma kungathiwa khona esele, kungathi uma kukhona lokhu okulimalayo bakwazi ukuthi babuye baku-replace. batshale okunye futhi, until i-weather ize ibe right.

Njengomuntu okhulele emakhaya, emakhaya iy'ndawo zakhona zivulelekile. So, uma uma ngitshala khona, ngathi lokhu engikutshalile bese ngidayisela labo okuyibona abangatshali. Ngibadayisele ngibathengisele lokhu engikutshalile. Ngalesi khathi bona bethenga, ngibona ukuthi bayathenga bayaqhubeka. Ilapho khona ingadi yami izothuthuka ngikwazi ukuthi ngigcine sengitshale indawo enkulu kunale engitshale kuyona njengamanje.

Abantu abahlala emapulazini banamakhono kakhulu ngasekusebenzeni ngezandla. So, abafani nabantu abasemadolobheni bona abasebenzisa ukuthi umsebenzi bawufundele. Abantu abahlala emapulazini, umsebenzi nje bakhula bewubhekile bewazi befundiswa besabancane, So, ukuthi ena ena ngibathuthukise kungaba wukuthi ngibatholela umsebenzi wezandla. Njengakho nje ukutshala lokho uthole ukuthi ingadi hlampe sengivulile yabankulu yabo. Ebese-ke abanye bethole umsebenzi ngaleyo ndlela kulinywe bese kuyadayiswa hlampe kugcine ibhizinisi selikhulile ku-end up-e sesamasaplaya ey'tolo thizeni.

Izitshalo engingazithenga kumlimi wasekhaya, ngingathenga ummbila, ngithenge amadumbe bese kuba isipinashi. Ngoba eyi uma usuthi uyothenga ey'tolo konke lokho kusuke sekungasenayo leya khwalithi leya yento osuke uzoyithola iphuma ngaleso sikhathi ensimini. So, I-support yami nje ngingayisa kumuntu owumlimi engimaziyo ngasekhaya ngoba lokho kuzosiza ukuthi ngithole kungafakwa wonke ama-chemicals lawa afakwayo ekudleni. Ngiwathole esa-fresh ephuma ensimini.

Uma kungase kuthiwa mina noPhumlani njengabalimi siyaxoxa. Singaxoxa ngako lokho ukuthi yiziphi iy'ngqinamba esibhekana nazo ekukhuliseni iy'tshalo. Nanokuthi-ke lezo zingqinamba lezo, okanye iy'nselelo sibhekana kanjani nazo. Ngibuze nakuyena ngithole ulwazi ukuthi yena uyaye enze kanjani. Okunye kuphela engabe kufana phakathi kwami noPhumlani ukuthi sobabili singabalimi.

Uma ngenza isibonelo nje kubalimi abasafufusa emakhaya. Angithi uma utshala, kuba khona amafethilayza, izinto ey'zosiza iy'tshalo ukuthi iy'khule kahle. So, abalimi abasemakhaya hlampe abaku-afodi lokho okanye abakuthengi. So, isikhathi esiningi, izinto izinto ezazibe lula kubona ukuthi basebenzise indawo lapho ekujwayele khona ukulala iy'nkomo zasekhaya. Lapho iy'nkomo zishiya khona ubulongo kugcine sekwenzeka amalongwe, kome umhlabathi bese uyavunda kahle. Basebenzisa lokho ukuze bachele inhlabathi le abasuke bezolima kuyona, bese iy'tshalo-ke zikhula ngendlela e-right-ke nakhona lapho.